Dumelang batho, ke a tseba hore le batla ditjhelete tsa lona kapele, empa le tlo di fumana ha re qeta ho lokisa bothata boo re shebaneng le bona. Bothata bona ha se ntho e tlwaetseng ho etseha, kopa le re tshwareleng. Ke a leboha.

Ngwaneso account ke tsela ya hore o kgone ho fumana tjhelete ho tloha di-organisation-eng tse fapaneng kapa bathong ba fapaneng, hape o ka kgona ho boloka tjhelete ya hao teng. Hore o kgone ho bula account o tlo hloka ID le proof of address.

Ke bona e le molemo hore baamohedi ba tjhelete ya ka, ya insurance e be batswadi ba ka kapa bana beso, ba ke tswalang le bona. Hobane batho bao ke bona ba tlo kgonang ho e sebedisa ka tsela ya maleba.

Taba ena e amana le melao ya ho tsetela le dikgwebo. Ha motho a reka ntlo e teng ka mehla ho qhoma ha matla a moruo a ho tsetela, mme ke ha bohlokwa hore o utlwisise hore a ka ba le tjhelete e ngata kapa e fokolang, e ka fetoha tshebetsong. Ntlo e kaba le monyetla wa ho ameha ka pele kapa ho ahela, ho ipapisitswe le hore ho rekisa le ho reka. Ka molao motho ya rekisang ntlo o na le boikarabelo ho latela ditumelo tsa hae tsa ho rekisa, e leng hore a lokela ho qetella a latela melao e tiileng, e sa tsebang ho ba le meputso kapa diphoso tse tla ama motho.

Nna motswalle wa ka, ke ka mo eletsa hore ho nka medical aid ke kakano e ntle. Empa o tlameha ho etsa research pele a ka nka medical aid. O tlameha ho etsa research hore a kgone ho tseba hore ke efeng e tla lokelang budget ya hae.

Cheque account kapa current account ke account e leng hore mang kapa mang a sebetsang o na le yona. Ke account e leng hore e sebetsa ka matsatsi le matsatsi jwalo ka ho amohela tjhelete kapa ho fetisetsa tjhelete.

Nkgono bopaki ba mo o dulang teng bo ba batlang bankeng, ke ntho e tshwanang le bo title deed kapa o ka ya sepoleseng, o kope ba o etsetse affidavit e nang le proof of address hape hore ba batle bopaki ba mo o dulang teng, ke hobane ba batla ho etsa bonnete ka hore o dula moo pele ba ka o bulela account.

Ditsela tsa sejwalejwale tsa ho bula account di bonolo haholo. Ha fela o na le smartphone kapa komporo ka tlung ho wena. O ka ya fela di-website-ng tsa di banka, o bo bula account o tlo ya fela ka hara banka seo o lata karata ya hao.

Dumela abuti kapa ausi, ne ke utlwetse hore banka ena e ka kgona ho nthusa ka loan ya hore ke kgone ho isa ngwana university-ng a lo bala, jwale ne ke kopa o nhlalosetse hantle hore e sebetsa jwang. Hape ho hlokehang hore ke kgone ho thola loan eo.

Ha o tlameha ho reka thepa e tswang naheng tse ding, ho na le mehato e mengata eo o ka e latela ho netefatsa hore o kgona ho fumana leo o fumanang ka katleho. Tse ding tsa dintho tseo o ka di kenyang kelellong ke ho fumana bafani ba thepa ba tshepahalang ho buisana le bafani ba thepa. Hape le ho thola tsela tse leng hore di tshepehile tsa ho patala.

Dumela ausi, e ke tlile mona branch-eng ba banka ena kajeko hobane ke na le bothata. Tjhelete ya ka e ntse e nyamela account-ong ya ka, jwanong ne ke kopa o nthuse re rarolle mathata ana hape ne ke kopa le etse leano la hore tjhelete ya ka e kgutle.

Dumela ausi, ke le founela kajeko hobane ke na le bothata. Ke na le loan moo bankeng, empa ha ke ke ke be ke sa kgona ho e patala hobane ha ke sa sebetsa ho retrench-iwe batho mosebetsing hape nna ke o mong wa batho bao ba retrench-iweng.

Ho lokile, kea leboha ka ho otlela keletso ha o batla ho boloka bonus ya hao nako e telele. Ke eletsa hore o nahane ka fixed deposit, fixed deposit ke moo o behang tjhelete hore e dule nako e itseng ho fihlela nako eo wena o tlo e batlang ka yona. Melemo ya fixed deposit ke hore e na le interest e phahameng. Tjhelete ya hao ha e sebedisehe ka bonolo, e bolokehile hape o tlo tseba hantle hore wena o tlo e fumana kae e le bokae.

Batswadi ba ka, hore le boloke nako ya ho ya university-ng le ka patala website-ng ya sekolo kapa APP-eng eo ba e sebedisang hore batho ba kgone ho patala ka mehala ya bona.

Dumela ausi kapa abuti. Kenya karete ya hao ka hara ATM moo ho kenyang dikarete teng ka mamorao, ATM e tlo batla hore ho kenye pin, o be o kenya pin ya hao. Haebane o na le di-account tse fapaneng kareteng eo, ATM e tlo botsa hore o batla ho ntsha tjhelete account-ong e feng, haebane o na le account e lengwe fela, ATM e tlo botsa hore o batla ho ntsha bokae ka mamorao o be o kenya tjhelete eo o batlang ho e ntsha ka mamorao o bo press-a button e tala ho bontsha hore o se o qetile ka mamorao, ATM e tlo kgutlisa karete ya hao ka mamorao ho kgutla wa karete ya hao, o tlo fumana tjhelete ya hao. ATM e be eo botsa hore o batla slip na ha o se batla o tlo re eya ha o sa batle tlo re tjhe.